Uhulumeni kufanele athathe izinyathelo ezinzima ekusekeleni abalimi abahlaselwe yimikhuhlane yezinyoni noma uphenyane. Okokuqala, uhulumeni anganikeza abalimi izinsiza zokwelapha ezifanele, njengemithi yokuvikela izitshalo nezilwane ezifuywayo ezivela emikhuhlaneni. Bahlala baphazamiseka ngakho ukuxhasa ngezimali nezinsiza ezimisiwe kuzobasiza kakhulu. Okwesibili, uhulumeni kufanele ahlinzeke ngezinhlelo zokuthuthukisa umkhakha wezolimo afundise abalimi ngezindlela zokuphatha izifo kanye nemikhuhlane. Ukuthuthukisa imfundo nokuqwashisa kubalulekile ukuze abalimi bazi ukuthi kungalawula kanjani izingozi zemikhuhlane. Okwesithathu, uhulumeni angathuthukisa izinhlelo nokuqapha lezokuhlola ukuze izinkinga zitholakale ngaphambi kokuba zithinte kakhulu imikhiqizo.

Abalimi bangalwela izinyoni, izinyoni ezilimazayo nezifo ngaphandle kokusebenzisa ngokweqile, izibulala zinambuzane ngokusebenzisa izindlela zokulima ezihlakaniphile. Okokuqala balima izitshalo ezimelana nezifo ukuze kuncishiswe imiphumela emibi yokutheleleka. Okwesibili, ukusebenzisa iy'ndlela zokulima ezihambisana nemvelo ezifana nokuphazamiseka kwezinyosi ezilwa nezilwane ezilimazayo kuyasiza ekugcineni izilwane eziyingozi kude nezitshalo. Ukuphinda abalimi bangasebenzisa izindlela zokulima esiphilisane nemithi njengezinto zokufaka emhlabathini ukuze kutholakale izitshalo eziphila ngokwemvelo ngaleyo ndlela kuncishiswe izidingo zemithi.

Izivakashi epulazini elisebenzayo zithola izinselele eziningi, okokuqala, ukufanisa umsebenzi wokulima nezivakashi kungaba inselelo, njengoba abalimi kufanele bagcine izinhlelo zabo zokulima kodwa futhi banikeze izivakashi ulwazi olunzulu nokuqinisekisa. Okwesibili, kunezinkinga zokuphepha. Izivakashi kufanele ziqeqeshelwe indlela yokuziphatha izindawo ezilinywa izinkomo, izinkukhu noma izitshalo ukuze kugwenywe izingozi. Okwesithathu izivakashi kudinga ukuhlinzekwa ngezinsiza ezifanele, njengezindawo zokuhlala, izidlo nokuhamba.

Sawubona Phumlani kulungile, sesilungiselela isizini yokukhula kwezitshalo ezayo. Ingabe uhlela izitshalo ezithile futhi yini ozoyenza ukuze uqinisekise ukuthi zikhula kahle uma kuba nezinselelo zesimo sezulu? Yebo, ngihlela ukulima uphekule nombambaso, kodwa ngizofaka izindlela zokuphathwa kwemvula futhi ngiqinisekise ukuthi izitshalo zithola amanzi ngokulingana. Lokhu kubonakala kukuhle uma ubhekene nezinkinga zokulima, ungafuna iseluleko kanjani ukuze uthole izindlela zokuvikela izitshalo. Ukusebenza nabanye abalimi nokuhlola izindlela ezintsha zokulima kuyasiza ukusebenzisa izindlela zokulima ezihlakaniphile njengokuhlola izimo zezulu kuzoba usizo olukhulu.

Uma umlimi eguqula ingxenye yomhlaba wakhe ukuze enze indawo yezivakashi, kunezinhlobo eziningi zezindawo zokuhlala ezingahosha isivakashi. Okokuqala, amakhabini angaba yindawo efanele ngoba ahlinzeka ngesimo sokuphila esiphelele futhi anikeza izivakashi ithuba lokuhlala endaweni ethule ebhekene nemvelo. Amatende, ikakhulukazi lawo anezinto zokuphila ezifanele, anikeza umuzwa wokuphila kwezemvelo, futhi amisana kahle nomoya wemvelo. Uma kudingeka ukuthuthukisa izimo zokuhlala izindawo zokulala ezifana nezindlu ezincane ezenziwe ngezinto zemvelo, njenge zinkuni noma amatshe zingahosha izivakashi ezithanda ukungena ebuhleni bemvelo.

Sawubona Phumlani, kulungile, sesilungiselela isizini yokukhula kwezitshalo ezayo. Ingabe uhlela izitshalo ezithile futhi yini ozoyenza ukuze uqinisekise ukuthi zikhula kahle uma kuba nezinselelo zesimo sezulu? Yebo, ngihlela ukulima uphekule nombambaso, kodwa ngizofaka izindlela zokuphathwa kwemvula futhi ngiqinisekise ukuthi izitshalo zithola amanzi ngokulingana. Lokhu kubonakala kukuhle uma ubhekene nezinkinga zokulima, ungafuna iseluleko kanjani ukuze uthole izindlela zokuvikela izitshalo. Ukusebenza nabanye abalimi nokuhlola izindlela ezintsha zokulima kuyasiza ukusebenzisa izindlela zokulima ezihlakaniphile njengokuhlola izimo zezulu kuzoba usizo olukhulu.

Ukuguqula umkhiqizo omusha ube yimikhiqizo efakwe ethinini kuhilela izinyathelo eziningana. Okokuqala ucwaningo lokuthengisa lokuhlola izidingo semakethe. Okwesibili, ukuthuthukisa umkhiqizo kusiza ekuqinisekiseni ukuthi imikhiqizo ifanele ukufakwa ethinini. Okwesithathu, ukupakisha imikhiqizo ngendlela evikelayo njengamabhodlela noma izikhwama kubalulekile. Ekugcineni, ukuthumela imikhiqizo emakethe ngendlela efanele futhi esheshayo kuqinisekisa ukuthi ifinyelela kumakhasimende. Lezi zinyathelo ziqinisekisa umkhiqizo ukufinyelela emakethe kahle.

I-Automation ingaba nomthelela omkhulu ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo. Amabhizinisi anganciphisa umthwalo ukuphathwa kwezenqubo eziphindaphindiwe ngaleyo ndlela alungele ukufinyelela kumsebenzi ongaphezu kwezinselelo zokushoda kwabasebenzi. I-Automation iphinde ithuthukise ukusebenza kahle icindezele izindleko futhi ivumele abasebenzi ukuthi bagxile emsebenzini ophakeme, ohlobene nomsebenzi omkhulu. Lokhu kunciphisa imiphumela yokushoda kwabantu kuhlinzeka amabhizinisi ngamathuba okukhula.